Ho pheha dijo ka setso ho mema sedimo le badimo meketjaneng eo re e entseng. Hodima moo, ho pheha dijo ka setso ho etsa bonnete ba hore rona re le batho ba batsho ha re lahle moetlo wa rona le setso sa rona. Re se ruta ba tlang ka mora rona.

Ho bohlokwa ho boloka dipuo tsa rona tsa ma Afrika. Lebakabaka ele hore ho bohlokwa hore re tsebe ko re tswang teng hore re se ke ra lahla setso sa rona hore le bana ba rona le bana ba bona ba tsebe setso, ba tsebe dipuo tsa rona, ba tsebe maleme a rona. Ba tsebe hore maleme a rona a tswa kae?

Bo mme ba hodileng ba nahana hore ha basadi ba apara ka tsela eo ba aparang ka yona, ha ba tlo qetelletse ba nyetswe. Ka hodima moo, ke tsela ya polokeho hore ka mokgwa oo bo mme le basadi ba seng ba hlekefetswa ka teng ka tsela ya thobalano. Tsela ya hore ba apare ka tsela e hantle e tla ba thusa hore e fokotsehe tlhekefetso eo ho bona.

Eya, dijo di na le tshutshumetso le seabe meyeng ya rona. Hobaneng makreste a kgolwa hore kolobe ena le moya o ditshila, ka tsela e jwalo ha ba e je. Mme le ma Arab ba ntse ba kgolwa hore kolobe e ditshila mme ha ba e je. Mme ke nahana hore ka tsela e jwalo dijo tseo re di jang di na le seabe tumelong tsa rona le meyeng ya rona.

Eya, ke santsane kena le mafolofolo a ho etsa mohobelo hobane ke thaba haholo ha ke le ka hara batho ba bang, re bina, re tjeka ha monate.

Nna maikutlo a ka ke hore monna le mosadi ka tlung ba tshwanetse hore ba sebetse ba le babedi. Hobane ka tsela e jwalo, hoba le tjhelete e lekaneng, e kgonang ho kena ka tlung. Ha e tshwane le ha ho emetswe tjhelete ya motho a le mong. Motho ya sebetsang a le mong o ba tlasa kgatello e kgolo ya ditjhelete hobaneng tshwantse a sebeletse lelapa kaofela. Jwale e betere ha ba sebetsa ba le kaofela, mme ba arolelana dintho tse ba tlamehang hore ba di etse ka tlung.

Dijong tsa setso ke rata malamohodu le moroho wa lepu.

Ho ya ka nna, moshemane a tswang lebollong ha e so be monna a felletseng. E ba monna a felletseng ha eba a kgona hore a hlokomele lelapa, ha eba a kgona hore joko ya boima ba lelapa ae behe mahetleng a hae, a jare. Ke teng moo e bang monna a felletseng.

Matsatsing a hona jwale ha re sa e bona taba ya hore bahlolohadi le dikgutsana ba hlokomelwe ke motse kaofela. Sena se etsuwa ke taba ya hore hangata ha ho sana kopano ene le teng pele setjhabeng. Ha mohlolohadi le bana ba le teng setjhabeng, bo mme ba bang kapo bo ntate ba bang ba nahana hore mohlolohadi oo o tloba thubela lelapa, o tlo ba nkela balekane ba bona. Ka tsela e jwalo ha ho sana motho a batlang ho thusa le ha ele hanyane.